Temothuo e potlana le ya go itshedisa e thusa jang mo ikonoming ya rona? E re thusa jaana, e fokotsa botlhokatiro le go oketsa phephelo ya dijo. Dikgwetlho tse eleng gore balemirui ba kopana le tsone ke bogodu, ke maemo a bosa, jaaka re nne le ne le dipula tse dintsi mo kgweding tse di fetileng ko morago, tseno tse di dirileng gore dijalo dingwe tse setseng di jetswe di sule. And-e le mebu e gogotse, mebu e le mentsi, ka jalo dijalo di le dintsi di ka se ka kgone go tsoga. Ga di sa tlhole di le dintsi, go raya gore di-price tsa di dijo di ya ko godimo. And-e ga di-price tsa dijo di ya ko godimo, go raya gore batho.

Rooibos e na le seabe se se botlhokwa thata mo go rotloetseng temothuo e e tswelelang le mekgwa ya go sireletsa, ka go thusa go tokafatsa mefuta-futa ya ditshedi, e boloka le metsi, e dira gore mmu o nne o itekanetse. E dira gore baagi ba nne ba itekanetse mo mebeleng ya bona.

Ke leletsa go le itsese ka bothata jo bo masisi mo polaseng ya me malebana le bolwetse jwa foot and mouth disease, bo e leng gore setse bo tshwerwe e nngwe ya dikgomo tsa me. Bolwetse bo tshelana ka bonako, mme go ka ama diruiwa tse di farologaneng, go akaretsa dikgomo, dikolobe, dinku le dipodi. Go botlhokwa thata gore re tseye kgato ka bonako gore re sireletse diphologolo tsa rona le go thibela go ga bolwetse jono.

Balemirui ba rooibos ba lebagane le dikgwetlho tsa go tshwana le bo , ditshenyegelo tsa go tshwana le bo tsie. Mme ba ka kgona go di rarabolola ka go tila le go lema dimela tse di leng fela, le go boloka dimela tsa lefelo leo mmogo le go jala le yone rooibos-o.

Pele ga o jala, go botlhokwa gore o baakanye mo gore dijalo tsa gago di gole sentle. Sa ntlha, tlosa maje, matlakala le mofero mo lefelong leo. Morago ga moo, phothulola mmu go ya boteng jwa di-centimeter-a di le eight go ya di le twelve, gore medi e kgone go gola sentle.

Le fa go ne.

Tirisanommogo magareng ga temothuo le mo madirelo a go amogela baeng segolobogolo mo kgwebong ya go amogela baeng ya go robala le dijo tsa mo mesong, e leng B and B, e ka dira gore go nne le isago e e sireletsegileng ka go dirisa metswedi ya selegae, mekgwa e e tswelelang, le go nna le seabe sa baagi. Makala ano a ka tokafatsa maitemogelo a baeti fa ba ntse ba tshegetsa temothuo ya selegae. Tirisano mmogo eno ga e sologele le tikologo molemo fela, mme gape e dira gore baeng ba nne le maitemogelo a ba ka se a lebaleng. E dira gore ba ikutlwe ba atamelane thata le dijo tse ba di jang le naga e e tswang kwa go yone.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba bangwe ba lebaganeng le tsona gompieno ke phetogo ya tlelaemete, tlhaelo ya badiri, go laola le malwetse, go fitlhelela mmaraka le go tlhoma ditheko, go fetolwa ga thekenoloji, go tlhaela ga metsi mo dikgaolong dingwe, go ka dira gore go seka ga nna le ditsela tse dintsi tsa go nosetsa.

Balemirui ba kopane le dikgwetlho the di jaana.

Temothuo ya mo ditoropong le go lema mo ditshingwaneng ga di tokafatse fela dijo tsa mo lefelong la lona, mme gape di na le seabe se se molemo mo thulaganyong ya tikologo ya mo lefelong la lona le boitekanelo jwa baagi, ka go rotloetsa go nna le mefuta-futa ya ditshedi le mekgwa e e sireletsegileng. Maiteko ana a ka dira gore go nne le tikologo e e itekanetseng mo .

Dijalo tsa me tsa mo gae ke tsone tse di sa boleng ka bonako, ka gonne ke dijalo tse e leng gore ga go a diriswa di-chemical-e tse di farologaneng mo go tsone. Dijalo tsa ko dipolaseng ba dirisa di-chemical-e gore di kgone go tia, di kgone go gola sentle.

Go sa dirise sentle ga melao ya tiro go ka dira gore batho ba utswa madi a ba duelwang, le gore go nne le sa leka-lekane mo meputsong, e leng se se dirang gore badiri bangwe ba duelwe madi a mannye thata go na le ba bangwe. Fa go sena melao e e gagametseng, badiri ba dipolase ba ka nna ba se rutiwe, go e akaretsa le go patediwa go dira tiro ya bokgoba kgotsa go tshwarwa makgwakgwa.

Ditšhono tse e leng gore temothuo ya segompieno e lebaganeng le tsone ke kgotlelelo pelo ya thekenoloji, jaaka go dirisa di-drone le di-channel-e tsa satellite, le go lekola maemo a dijalo . Ba kgona gape le go fitlhelela dikgwebo bonolo. Dikgwetlho tse dingwe tse temothuo e lebaganeng le tsone ke go tlhokega ga madi a a lekaneng go beeletsa mo tse dišwa, go fetoga ga tlelaemete, le go fetoga ga ditlhwatlhwa tsa dijalo go dira gore go nne thata gore balemirui ba rulaganye le go dira dipeeletso.

Go kgaola letlalo go ka tsosa mathata a boitsholo, segolobogolo mo maemong a monagano le ditshwanelo tsa diphologolo. Re ka kgona go abelana kitso ka kaga ditlamorago tse di ka nnang teng tsa go kgaola letlalo, le go rotloetsa mekgwa e e nang le boikarabelo mo setlhopheng sa.

Merogo e na le di-kilojoule tse di kwa tlase, e leng se se dirang gore e nne dijo tse di molemo thata tse di ka go thusang go nna le boima jwa mmele jo bo siameng. Merogo e na le di-anti-oxidant tse di thusang go lwantsha go ngomoga pelo le go fokotsa kotsi ya go tsenwa ke malwetse a a sa foleng. Mafura a mo merogong a thusa go dijo, ebile a thusa go thibela go tshwarwa ke mala. Go ja merogo ka metlha go amana le go fokotsa kgatelelo ya madi le go fokotsa kotsi ya go tshwarwa ke bolwetse jwa pelo.